Tiko namuntlha ku ku ni ni rhandza ku mi khensa ku va mi tile epurasini ra mina mi ta twa mi ta ta mi ta tsaka na hina. Namuntlha hi mpfula purasi ra hina ra vinyo, purasi leri ni ri endlele n'wina na vaakatiko ku mi ta tiphina hi vinyo ra hina. Vinyo ra xintu, vinyo ra tidiriva. Mi ta kota ku kuma vinyo hi mali ya le hansi . Vinyo ra hina ri endliwe hi tidiriva, tidiriva leti hi nga lo ti byalwa kwihi, kwala purasini ra hina. Loko mi ri na swivutiso swin'wana swo tala mi nga tihlanganisa na hina eka tinomboro leti. Tanani mi ta nwa vinyo mi ti phina, a hi tsakeni vaakatiko va hina.

ya mina ni nga byala timanga hikuva timanga ni ti rhandza swinene. Timanga ti na ti-protein ta ku aka miri. Ni nga byala timanga ni swifaki. Swifaki ni xi rhandzela ku hi xona lexi hi endlaka mugayo hi xona. Loko hi byala xifaki hi ta kota ku gaya hi endla mugayo wa hina hi kota ku dya. Sweswo naswona swi ta hi pfuna hi ti-vitamin minerals. Mugayo wa hi pfuna eku sweka vuswa.

Ni nga kheta ku byala timanga leto tshuka. Timanga leti to tshuka ti hatla ti ku mila, a ti hluphi. Loko u tibyarile a wu ti cheleti hikuva ku na mpfula, mpfula leyi yi ta ti cheleta. Timanga leti ti byariwa hi ivi ti khayeriwa hi February. Vanhu vo tala va ti rhandza timanga leti hikuva ti aka miri, ti na ti-protein leti lavekaka ku va munhu a tiyela.

Mati ni nga endlela tihomu ta mina madamu. Ni aka damu ivi ni ta kota ku hlanganisa mati ni ta nyika tihomu ta mina. Loko ndzi nga se endla damu ndzi nga xava tijojo tank ni ya hi ku hlengetela mati endzeni ka tijojo ku ri tihomu ta mina ti ta kota ku .

Malume u fanekele ku ya a tlhavela tihomu ta yena, hikokwalaho ko u fanekele ku sivela tihomu leti ti nga vabyi. U fanekele ku ti sivela ku va ti nga ngheni hi mavabyi. Tihomu to tala ti nghena hi mavabyi hi mhaka ya ku a ti tlhaveriwile. Loko ti tlhaveriwa injection leyi yi sivela va mavabyi yi tlhela yi horisa na mavabyi lama nga kona. Yi sivela mavabyi lama nga ha taka yi tlhela yi horisa na mavabyi lama ma nga kona.

Ndzi nga va ni nga vu sivela hi ku va ni tlhava swifuwo swa mina ni swi tlhavela ku swi enyangheni vuvabyi lebyi. Lebyi leswi vabyaka na swona ni swi tlhava ku swi ta kota ku hola.

Ku hlamba mavoko, va sungula hi ku hlamba mavoko. Va ta va hlantswa swibye leswi va swi tirhisaka kumbe va lavaka ku swi tirhisa, va hlambisa mati homu mavele ya tihomu va hlambisa mavele tihomu ivi va senga. Loko va heta ku senga, va susa masi lawaya va ya va pfala eka ndhawu.

Xifuwo loko xi sengiwa xi tsimbiwa milenge, va teka bakiti va veka laha hansi ka mavele ya xona. Milenge va tsimbela ku ri xi nga khahlele. Va senga va sengela endzeni ka bakiti. Loko va heta ku sengela ndzeni ka baketi va teka va ya veka endhawini leyi hlayisekeke.

Ntsengo wa tihuku leti hluviweke wa engeteleka hikokwalaho ko loko yi fanekele yi hluva tihuku ku laveka mati yo hisa, mati yo hisa ma lava gezi hikokwalaho hi engetelela ntsengo. Kambe u fanekele u tirhisa mavoko ya hina, u ta hakela mali ya mavoko na mali ya mati yo hisa ya gezi.

Mbewu yi fanekele yi kambe yi kamberiwa hi loku hetisekeke hi vakamberi va yona. Loko mbewu yi byariwa yi nga kamberiwangi a yi mili swona. Leswi komberiwaka i ku mbewu ya wena yi omile lero yi nga kota ku byaleka nakambe xana. A yi na swivati kumbe ku kombisa laha yi nga lumiwa kumbe ku bola kona.

Crop rotation yi kahle hikuva loko u cincacinca ndhawu laha u byalaka kona mihandzu ya wena i u nyika ndhawu leyin'wani loko u cinca leyin'wani u nyika leyin'wana nkarhi wo va yi hola yi va health nakambe, ku leswi u swi byalaka swi ta kota ku ku va kahle. U wisisa leyin'wana leyin'wani yi vuyela endhawini ya yona . Loko u ri karhi u chela loko ri karhi u cincacinca lembe leri hala u byala swifaki hala u byala timanga, nakona u pfuna misava ya wena ku va yi kota ku kula nakambe.

A va tirhi hansi ka swipimelo swa kahle hikuva va tirhela edyambwini, van'wani a va na na mati. Laha mapurasini ya vona a ku na tijojo tank a ku na mati lawa hlayisekeke ku vanhu va nga kota ku nwa, a va tirheli hansi ka xiyimo xa kahle.

Vatirhi va tirha navusiku hikuva navusiku ku tele swigevenga swi nga va yiva kumbe swi va vavisa. Nakambe navusiku emapurasini ya le nhoveni loko va tirha navusiku va ta thinta tinyoka va nga ti voni ivi ti va luma, na swiharhi swin'wana na swin'wana swa nhova swi tele navusiku enhoveni. Va swi nga va swi nga va luma va nga swi voni.

Muholo wa vatirhi va le purasini i wu ntsongo swinene hikuva va tirha mintirho yo tala kambe va kuma mali leyi ntsanana. Va va muka mimiri ya vona yi karhele va nga koti no no tirha no tirha swa le makaya ka vona, kambe mali leyi va yi kumaka loko ko hela n'hweti yi fika yi va yi ntsongo.

Ri fuwa tinguluve ri tlhela ri byala na tidiriva. I purasi leri hlayisekeke swinene hikuva vatirhi va mina ni va nyika switirhisiwa leswi hlayisekeke. Ni va lava tirhelaka etidirayiveni ni va nyika swidloko ku va va gqoka va ta sirhelela dyambu, va kuma na mati, mati ku na ni chele ti-jojo va kuma mati hi le kusuhani loko va lava mati. Eka purasi ra mina ra tinguluve ku hlayisekile, lava tirhaka hi tinguluve ni va nyika ti-mask ta ku va kota ku pfala tinhompfu hikuva risima ra tinguluve ti nga va endla ku vavabyi swinene. Ni tlhela ni va nyika na tintangu ta ta ku tirha emadakeni ya tinguluve. Purasi ra mina ri hlayisekile swinene.

vanhu va le mapurasini a va a va holi mali leyi ringaneke ntirho lowu va wu endlaka, va endla ntirho lowukulu swinene. Vanhu va le mapurasini va fanele ku rima emapurasini, va heta swona va byala. Va heta swona va ya va ya tshovela nakambe. Mali leyi va yi kumaka i yintsongo swinene ku ka eka ntirho lowu va wu endlaka, va endla ntirho lowukulu ngopfu.